Ke ikutlwa ke sa thaba ho hang hobane sena se tle se thuto baneng ba rona ebile ho se hlomphe ha se bontshe boiketliso bo botle le bophelong bo tlang. Empa sena se ka ama le batho ba hlahang ba reng ba tlo tla ba tjhaka naheng tsa rona.

Ke tlo qala ke ngola boto ke e beha seterateng ho re ha batho ba feta ba bone hore data ya rekiswa ebile ke post-e mananeo e ka reng bo Facebook kapa hona WhatsApp hore metswalle le batho ba haufinyana ba tsebe hore data ya rekiswa.

Wi-Fi ya moo ke dulang e tsepamisitswe ke mmuso kapa e ka tlasa taolo ya mmuso empa ka hobane ke ya mmuso ha e sebetse hantle ho hang hobane e holenyana le moo batho ba e sebedisang hape e sebediswa ke batho ba bangata mo. Empa ke bona tsena tsa poraefete tsona tse lokileng hobane di sebedisa di sebetsa hantle haholo ke batho ba bontshang ba na le boitshepi di-Wi-Fi tsa bona.

Dikoranta tsena ne re kgona ho di fumana ntle le hore re di reke hoba ene e le mmuso ebile re bala di kenya thuto. Empa kajeno ha di sa leyo hape re di sebedisa hape ho fa bana ba di sebedise dikolong ke nahana di fella moo.

Nna ke nahana hore ke ya le hloka lesedi leo ho tswa seyalemoyeng hape le se etswa mohaleng ke nahana le teng ke ya e hloka lesedi leo. Hobane taba tsena hantle hantle, di amane kapo o ka bona bonnete ba hore e feng ke yona e na le tshebetso e ntle haholo ho feta efe?

Ditaba re di fumana ka SABC hangata tsena tse hlahang ka ntle hoba ke yona e kgonang hore e fihlelle ditsamaiso tseo tse kantle le yona e-TV ditaba.

Ditaba tseo tse o reng kapo pampiri o reng ke otla le ona ebe moo e teng hona moo mohaleng wa hao e shebe ka moo ka Facebook ka moo ba e send-ile o search-e fela lebitso la pampiri o batlang hore o ko tlohelle honna hore dintho feela di mantolo, di ka leboha.

Tjhe, Tjhe, ha ke e mong wa bona empa sena se utlwisa motho e mong bohloko. Jwalo ka rona batho ba batlang ho shebella ka nako ya rona o thibela hore mpe re shebelle ntho e le ngwe e thabisang mang le mang re ke maemo ha ona ho a baleha.

Ee, motswalle ho na le di-award tsa mmino tsane tse neng re buile ka tsona re tloha ho tsona. Jwale nka rata hore re apare madukgwe ana a rona a matsho le hempe tse tshweu kapa dikipa tse tshweu hore feela re tshwane le batho ba bang re be hantle re machisi re be ntho e le ngwe poho.